Ke nahana ke hobane batjha ba bangata ba shebane le dithethefatsi, mme dintho tse sa ba tsweleng molemo jwale ha bana nako ya dipapadi.

Ke ne ke bapala papadi ya maoto mme sehlopha sa ka se ne se win-a mme le nna ke ile ka nka karolon moo ka hlaba dintlha tse pedi mme e leng tsona tse ileng tsa tlisa ho makgaola kgang.

Nka etsa hore dipapadi tsa bana di bapatswe di television-eng le diyalemoyeng mme di fumanehe ha bobebe, mme ha ele tsa batho ba baholo tsona di se ke di tsa bapatswa le ho bapatswa, mme di se ke tsa fumaneha ha bobebe mme di fumanehe le dishopo le di mabenkeleng a itseng, eseng kaofela mabenkele.

Ngwanaka ke nka di-game tsena tsa hobane ha o sa etsa mosebetsi wa hao hantle wa sekolo, mme o fumane di-game tsena tsa hao, o tlamehile hore o etse di-game tsa hao, o etse mosebetsi wa hore hantle ka bohloko ka botlalo, mme di-game tsena tsa hao o tla di fumana ka matsatsi a phomolo feela hore o kgone ho phahamisa dikausi mosebetsing wa hao wa sekolo.